Swi ta ya hi ku ni ri ni tirhela eka ndhawu ya njhani loko ku ri ni tirhela eka ndhawu ya rixaka rin'wana a ni ta va hlamusela hi ku ri ni lomba mpahla hi mhaka ku ri ni le ka ndhavuko wa ni tirhela eka ndhavuko or eka ndhavuko wa rixaka ro karhi mara a swi vuli nchumu ku ri ni fanele ni nga lombi mpahla or swa ndhavuko a swi vuli ku ri leya mina ndhavuko ni lo wu tshika loko se ni lomba mpahla ya ndhavuko wun'wanyana.

Ni ta byela munghana wa mina leswaku ri vavanuna va fanele ku mbala tinjhovo kambe vavasati va fanele ku ambala swibelana eka nkhuvo lowu.

Na ni vona leswaku ri swi nge he endli or va nge va nge he cinci vantshwa va masiku lama or vana va masiku lama or hi na vana va masiku lama a ha ha landzeleli xintu xa hina or ndhavuko wa hina maambalelo ya masiku lama ya chavisa ngopfungopfu eka vavasati hi vona maambalelo ya vona yo ka ya nga tsakiseki xintu xa hina xi le ku loveni culture na yona yi le ku fambeni.

Mina ni vona swi nga ri kahle ku mbala ndhavuko ya vanhu van'wanyana hikuva leya ka mina ndhavuko wu ta ambala hi mani munhu un'wana na un'wana a fanele a a tinyungubyisa hi ndhavuko wa yena.

Vavasati va rhandza ku ambala swilo swo koma or swikete swo koma swinene swo ka swi nga hundzi na matsolo hi leswi ni swi vonisaka xiswona masiku lama van'wana va ri ti-two centimeter hi tona vavasati va ti mbalaka ngopfu ende swa nyumisa.

Swi hambana ka vanhu hi mhaka ku ri loko munhu a ha ri ntsongo a a fela hi nuna a nga ha ya a nga ha kuma vukati byin'wanyana kambe loko munhu a ri mukhegula or mubvana a nga ha a nga fanelangi ku ya ka vukati byin'wanyana.

Mina a ndzi ta va tsundzuxa leswaku ri ku lovoriwa a swi vuli ku ri munhu a nga ha lovoriwini munhu un'wanyana hambi munhu a lovoriwile a nga ha nghenela vukati byin'wanyana.

A ndzi ta vulavula na ndzi manana wa mina leswaku ri va heleketa munghana wa mina hikuva a nga na manana manana wa mina na yena ndzi manana wa yena.

Nkoka wa mavito ya swivongo i ku endla leswaku ri vanhu hi tivana na leswaku hi nga tshiki hi tekane hi rixaka.

Mavito ya xivongo i ku tivana i ku kombisana leswaku mina ni wa ka mani so swi na nkoka leswaku ri munhu a tiva xivongo xa yena nakona a byela vanhu van'wana xivongo xa yena leswaku ri va kota ku tivana ku ya mahlweni.

Munhu lonkulu u ta u hlamusela leswaku ri hi fanele hi tiva swivongo swa hina naswona swivongo swa hina swi endla leswaku ri swi tiva swa ku ri ni wa ka mani ni huma kwini ni tumbuluke kwini vakokwani wa hina va huma kwini.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi a ndzi ta n'wi hlamusela a ndzi a ndzi ta n'wi nyika xikombiso hi va ka Baloyi na Mathevula na Mabasa na Chauke a ni ta n'wi byela ku ri vanhu lava i vanhu van'we nakona swivongo leswi swi va ku ko va swivongo hi mavito kambe xona i xivongo xa ha ri xilo xin'we or vanhu lava i vanhu van'we.

A ndzi a ndzi ta n'wi hlamusela leswaku vukreste byi na nkoka swinene naswona byi endla leswaku ri munhu munhu a tiva Xikwembu na ku tiva ndlela yo ya ka eka tatana.

Vukreste byi nghenisiwile hi vanhu va matikomambe nakona hi leswi vanhu va yi rhandzaka swona bibele swi endle leswaku ri va vakreste va tshembela eka Xikwembu naswona va tshemba leswaku Xikwembu xi kona ende xa hanya hakanene Xikwembu xi kona kambe xa hanya.

Ahee a mina ndzi vona swi nga tshamisekanga hikuva ndlela i yin'we yo ya ka eka tatana nakona Xikwembu xi kona ende Xikwembu xa hanya tata wa hina u kona ende wa hanya so mina hi ku vona ka mina hi leswi vanhu va khale a va nga believe ka ka vukreste so hina vana va manguva lama ha believe ka vukreste.

Ndzi nga xava tinjhovo.

Mina hi ku twisisa ka mina ndzi vona vuhlalu byi hambanile, hikuva bya tin'anga bya kombisa ku ri munhu loyi i munhu wa njhani, kambe bya ndhavuko naswona bya kombisa ku ri munhu loyi i le ka xiyimo xa njhani.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku ndzi xava nayiti na switirhisiwa leswi ndzi faneleke ku swi tirhisa ivi ndzi kota ku n'wi endlela.

U n'wi hlamula leswaku a xibelani i swa ndhavuko nakona i fanerile ku xi ambala hikuva se u tekiwa hi vanhu va ka hina.

E-e, va fanele ku mbala tinjhovo, va fanele ku mbala tinjhovo.

I xibelani.

Elias Baloyi, naswona hi mhaka ya ku ri i makhelwani wa mina ende ndzi n'wi rhandza ngopfu papa luya.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya bya muxaka wa rirhandzu.

Nkoka wa kona i ku ri bya hi dyondzisa naswona byi endla leswaku hi va na nhlonipho.

Ndzi rhandza swigubu, hikuva swigubu swa nyanyula swinene.

Ndzi dyondza nhlonipho, ku rhandza na ku xixima vanhu van'wana.

Mina ndzi rhandza Elias Baloyi hikuva tinghoma ta yena ta nyanyula or tinghoma ta vona ta nyanyula swinene.

Tiyindlu ta kona i tirhandzavula nakona ni nga tshama eka yona or ni nga tlela eka yona.

I ku sweka i ku sweka, ku kukula, ku tlilina na ku loko va va yisa swakudya va va yisela vavanuna va vona swakudya va korhama.

I ku khurhela maharaja.

A ndzi swi koti hikuva a ndzi dyondzisiwanga.

Swi na nkoka hikuva swi endla leswi swi endla leswaku munhu a tiva laha a humaka kona.

A ndzi ta va byela leswaku hi fanerile ku tisa kereke ekaya hambi vona va karhi va nga ngheni yona.

Tsundzuxa leswaku va fanele ku yimbelela tinsimu leti hinkwenu ti nga ta ka ti nga weyari ti nga weli eka tlhelo ro karhi.

I ku ta horisa swinene.

Hayi ndzi vona swi nga ri na vuhlayiseki.

Va dya khavichi ntsena lavaya byi lulamerile swi kahle.

A ndzi se tshama ndzi ya mara ku dyiwa tihove, so a ndzi a ndzi swi tivi swa ku ri ta phahliwa kumbe njhani.

Tihove.

A ndzi ta va dyondzisa leswaku ku dya swakudya swa ndhavuko swi na nkoka swinene nakona swa hanyisa.

Muqombhoti nakona byi ndliwa loko va karhi va sefa va endla hi mavoko.

Eya swi kona vupfumeri bya Marasta a va dyi nyama ahoi.

Ndzi rhandza tihove hikuva ta nandzika swinene.

Vatsonga na vona va rhandza ngopfu tihove, va rhandza ngopfu tihove.

Swi na nkoka hikuva swi loko vakhegula vo va va lova hi nge he koti ku sweka swakudya swa ndhavuko, swi fanerile leswaku hi dyondza swakudya swa ndhavuko.

Tshopi, makwembe yaa.

Byalwa bya muqombhoti leswi ni tivaka ni tiva loko va karhi va, va byi sefa va byi sefa hi mavoko.

Teka tshopi ndzi sweka na tihove.

Va tsaka swinene loko ndzi va ndzi swekile.

Ndzi nga sweka kwembe na tihove.

A swa ha endliwa masiku lama vanhu va masiku lama va va oxa tinyama, ku dyiwa tirhayisi ku dyiwa pap, ku dyiwa vuswa swa straight.

Swi hambane ngopfu masiku lama vanhu va masiku lama swakudya swa durha masiku lama a swa ha fani na swa khale.

Mina mina ndza khensa loko munhu a karhi a ndzi nyika swilo swa yena.

Tihove hikuva ti nandzika ngopfu nakona ndzi ti rhandza swinene.

A ndzi ta n'wi swekela tihove na tshopi.

Timanga, xitampa na munyu.

Swi na nkoka swinene hikuva hi kota ku swi tiva leswaku hi ta swekisa ku yini swakudya swa hina.

A ndzi ta katsa swakudya leswi swo ka swi nga tali ku or tirhesipi leti ti nga taleki munyu, hikuva van'wana swakudya swa munyu swi nga va vavisa.

Xitori xa kona i ku va hikuva swi teke nkarhi wo leha ku swi sweka se a ni nyangatseka na mina.

Ku va ku ri mhaka ya ya macheleni ti-recipe ta online va va va ri na timali ta vona.

Va swi tshikile.